Balloon payment-e ke hore o ne o patala sekgetho se senyane. Ke ka hoo ho ntseng hona le tjhelete e salletseng morao e tlamehang hore oe patale. Re ile ra o etsetsa balloon payment-e ka tlasa mabaka a hore o la re jwetsa ha o kgone hore o ka patala sekgetho sa tjhelete eo re neng re e batla. Rona re nahana hore re o etsetse balloon payment-e, o patale sekgetho seo eleng hore wena o tla se kgona.

Ke kopa o ntshwarele motswalle wa ka. Ke ne ke lebetse hore tjhelete ya hao ya social grant e kena founung. Ha ebaneng ne ke hopotse, nkabe ke sa o romella tjhelete ka cellphone hobane e tlo thibela grant-e ya hao ho kena. Ke kopa o ntshwarele moreso, kopa o ntshwarele ngwaneso, kopa o Ntshwarele. Ke ne ke lebetse ngwaneso, kopa o ntshwarele. Ka ikopela tswetswe, ka ikopela ngwaneso. Ke kopa o ntshwarele. Ha ke sa hlotse ka o romella tjhelete cellphone-ung hobane e thibela ya hao ya grant-e. Kopa o ntshwarele ngwaneso, ke kopa o ntshwarele.